UGogo, uMaNtuli kumele, ilo, uhlelo olufanele lokutshala alinqume ngezikhathi zonyaka, njengokuthi kumele atshale ehlobo.

Ufike uvule imigqa ngegeja, noma ikhubu, uthathe ilunga lomoba ulibeke, ufake isikhuthazo mese uyagqiba. Kufike ugandaganda ochelela ngama.

Ukuguquguquka kwesimo sezulu sinomthelela omubi kakhulu eNingizimu Afrika. Ngoba kunesikhathi lapho khona ilanga elishisa khona kakhulu, imvula inqabe, kubekhona isomiso. Izitshalo izitshalo ziyoma, zingakwazi ukukhula, nokuqhakaza izithelo. Uma lina kakhulu, izitshalo zigcina ziguguleka. isimo sezulu kunomthelela omubi eNingizimu .

Izifiso zami kwimizamo yezilimu, ukuthi izingane ezikoleni ziqalise zisemabangeni aphansi ukufundiswa ngokubaluleka kwezolimo. Ukuze noma sezikhulile zikwazi ukutshala, zazi ukuthi imali ilele ekutshaleni, nanokuthi abezolimu bavakashele ezikoleni ukuzokutshela izingane ezincane ngokubaluleka kwezolimo.

Uhlobo lomhlabathi luthinta kahle ukunambitheka kwewayini, ngoba kumele basebenzise umhlabathi omuhle, ukuze ipulazi lewayini likhiqize kakhulu.

Isimo sezulu iyona imbangela yokuthi labomakhelwane bengazwani, ngenxa yokuthi bathembele emfuleni owodwa. Kuwona lo mfula bayaphuza, futhi banisela kuwona. Isimo sezulu simo sezulu isona esinomthelela ngoba isikhathi esiningi kuba nesomiso, imvula inqabe. Ngakho, abantu amanzi bayawaswela.

Yebo, kubalulekile ukuthi ulwazi lokulima lwasendulo ludluliselwe kubantu abasha, ukuze indlala ingeke ibe khona eNingizimu Afrika. Njengoba sonke sazi ukuthi imali ilele ezitshalweni, nanokuthi uma abantu besaqhubeka betshala ngeke ize ibe khona indlala.

Abalimu bangasebenzisa ukuthi bachele ekuseni nantambama njalo, ukuze inhlabathi ivunde. Basebenzise imigquba, izikhuthazo, kanye nomanyolo ukuze umhlabathi uvunde, ukwazi ukukhiqiza ukudla okuningi, nomsoco.

Impova yomoya iyazilimaza kakhulu izitshalo, ngoba njengoba kubakhona nokushintsha komoya, izitshalo ziyalimala, zibune, zingakwazi ukukhiqiza.

Abalimu bangaqinisekisa ngokuthi ukudla okufakwe emathinini, ngaphambi kokuthi kufakwe, mele baqinisekise ukuthi kwenziwe ngesikhathi esifanele, noma kuhlezwe kahle yini.

Ngeke ngizizwe kahle ngoba izingulube zasepulazini ziyingozi, nanokuthi izingulube ziyanuka. Ngingaphezu phefumula umoya ongcolile.

Uboya buzodlala indima enkulu ekukhiqizweni kwezindwangu esikhathini esizayo. Ngokuthi izindwangu esikhathini samanje sekuyizona ezibalulekile, njengoba abantu beyithungela imicimbi. Abalo, ukuba uzovumelana ngokuthi okuthandwa abathengi bakushintshe, uma bethi umthengi uthanda lohlobo lolu loboya.

Ububi bokuthembela emvuzweni womoya uma kuqhathaniswa nezinye iy'ndlela, ukuthi uma uthembele kumoya, uma wukuthi umoya ungcolile, izitshalo ziyafa isikhathi esiningi, namanzi aphuzwayo emfuleni ayangcola, ngenxa yokuthi umoya uletha konke ukungcola okunjengamaphepha.

Ukuguquguquka kwesimo sezulu kunomthelela omubi, ikakhulukazi kwizitshalo nakwimvelo. Ukuze sigweme ukuguquguquka kwesimo sezulu, kumele singawungcolisi umoya, amanzi, singayishisi, singawashisi amaphepha, singazinqumi futhi izihlahla.

Impahla yesikhumba kumele isetshenziselwe izinto ezifanele, ukuze ingeke iguge, nanokuthi ivikeleke. Kunokusetshenziswa izinto ezifana no-Vaseline. Uvaselina njengokwisidwaba, iya uma ugcoba uvaselina wesidwaba, usiza ukuthi isidwaba , singangaphumi uma umuntu esigqokile, okanye singayishintshi imbala. Uvaselina utholakala ezitolo, izinto zesikhumba singazisebenzisa izinto zokunakekela, njengabopholishi, njengezicathulo ukuze zingawatholi amanzi njengamazolo, kumele kube nopholishi.

Abalimu kumele bonge amanzi, njengokuthi kumele, uma bechelela ntambama, basebenzise amanzi, mhlampe awokugeza, noma awezitsha. Babuye, babe bahlangane ndawonye, babe umfelandawonye wokuthi bathenge izinto ezifana njengamathanki.

Singakha izinhlangano, phecelezi ama-organisation, sihambele ezikoleni, siyale izingane ngokuthi akumele ungcolise umoya, sigqugquzele kakhulu ukuthi izihlahla akumele zinqunywe, amanzi akumele adungeke. Futhi uma amanzi ekhona, kumele ongiwe. Akumele kushiswe amaphepha, noma ngabe utshani, ukuze umoya uzohlala uhlanzekile njalo.

Uma ngabe ngifane noLuthando kula manzi amancane esenginawo, ngingachelela kabili ngosuku, ngichelela ekuseni, nantambama. Ngiphinde ngizame ukuyokha emifuleni ehambayo, amanzi okuchelela, nanokuthi ngicele uxhaso kumaspala ongakhale ukuthi ungilethele amanzi ngamagalani, phecelezi i-waterkan, ukuze ngizokwazi ukukhulisa izitshalo zami. Nanokuthi amanzi uma ekhona, ngenze izindlela zokuwonga, ukuze ngingengiwaswele esikhathini esilandelayo.

Akumele ahlanganise izinkukhu umama uThando, ngoba izinkukhu uma zihlangene ndawonye, kufana naleyi nkukhu zokuthengwa, olamthuthu, akumele zihlale nalezi zasemakhaya ngoba lezi zasemakhaya ziyayishaya. Kanti olamthuthu ngingasho ngithi bamathile, noma bayazwela, futhi izinkukhu lezi ezimhlophe, isikhathi esiningi zidla ukudla lokhu okwezinkukhu namanzi, kanti lezi zasemakhaya ziyanqodula namaqabunga, zikwazi ukudla.